Re le bantsi mono Aforika ga rena letseno ka ntlheng ya go tlhoka tiro. Ke sone se e leng gore e re re lwala ra bo re ya go bona thuso ko maokelong a bosetšhaba ka gonne go sa tlhoke go duela gore o bone kalafi.

Ee, ke na le tumelo ya gore go na le malwetsi a mangwe a e leng gore dingaka tsa Sekgowa a palelwa ke go a alafa. Go le gantsi dilo tse dingwe ke tsa semoya mme ga di bonwe mo ditlhatlhobong tsa dingaka tsa Sekgowa.

Ke a dumela gore bana tshwanetse ba itse ka thulaganyo ya malapa, mme ke ka rata thata fa ba ka rutwa ka dikotsi tsa go tsena mo thobalanong pele ga nako go na le gore ba rutiwe ka thibelapelegi e kete go rotloediwa bana gore ba tsene mo thobalanong. Ka ga jalo ba tla dirisa yone thibelapelegi.

Ee, go le gantsi re le batho re batlana le tsela tse di bonolo thata ka gonne re sa batle go tsaya dikgatho tse di tseneletseng gore re bone thuso mme re tshwanetse go tsibogela gore ga go sepe se se bonolo se se thusang ope mme sengwe le sengwe se tshwanetse go tseelwa matsapa, ga o sa se tseele matsapa e ka nne o tsiediwa.

Bolwetsi jwa TB bo tlholwa ke kgotlhelesego mo makhwafong. Fa o setse o tshwaegile o ka bona kalafi ka go ya bookelong mme wa fiwa dipilisi tse o di nwang dikgwedi di le thataro o sa ikhutse.

Bolwetsi jwa COVID-19 bo tshwaetsana ka go tshwara kgotsa go dirisa dilo di dirisitswe ke motho o o tshwaetsegileng jaaka dikopi, la go jela, sengwe le sengwe se se tshwariwang ka letsogo la motho yo o ne a gotlhola a ba a tshwara a sa tlhapa matsogo ka sesepa. O ka itshireletsa ka go dula o tlhapa matsogo mme o rwala mask ka nako tsotlhe.

Puso e ka rotloetsa bašwa segolo jang ba sa le sekolong go alafa malwetsi a mannye kgotsa oe a a bonolo go alafa, mme seno se tla fokotsa dipalo-palo tsa batho ko maokelong, ka gonne batho ba tla kgona go alafiwa ko magaeng a bone.

Ditirelo tsa pholo tsa poraefete ke tsone tsa maemo a a kwa godimo ka gonne ga di tlale thata jaaka tsa ditirelo tsa pholo tsa puso. Ga go batho ba le bantsi mme molwetsi mongwe le mongwe o bona thuso e e tseneletseng ka go sa latlhelelwe matsogo ka gonne go le batho ba le bantsi ba ba tshwanetseng go bonwa mo nakong e nnye.

Thekenoloji ga e thuse sepe ge batho ba sa kgone go e dirisa kgotsa ba sa kgone go ithuta ka ga yone. Thekenoloji e thusa fela ba ba kgonang go e tlhaloganya ka ga jalo e ka tokafatsa fela ba ba kgonang go e dirisa.

Go bala gore ke bana ba le kae ba ba tlhokang dijo tsatsi le letsatsi go ka thusa go thibela tshenyego ya dijo le go latlha ga dijo ka go nne go tla apewa fela tse di tlhokegang.

Batho ba le bantsi baka tlhoka go bona thuso ka nako ka gonne ba paleletswe ke go bona thuso ko bookelong mme ebile ba buseditswe gae. Re ka thibela ka go aga ditleliniki le maokelo a mantsinyana go feta a lo nang le o ne, gone ga jaanong.

Setso se re rutile gore batsofe ba rona ba a tlhokomelwa mme setso ga se a re ruta ka malwetsi a botsofe, malwetsi a a tshwanang le Dimensia, ke malwetsi a e leng gore ga a se re a tlhaloganye mme ga re itse gore re a seka-seka jang.

Ditlamorago tsa go sa nwe melemo ya kgatelelo ya madi kgotsa go sa bone thuso di ka baka malwetsi a mangwe a a tseneletseng ebile a le kotsi thata go feta yone kgatelelo ya madi kgotsa di ka baka lone loso.

Dilo tse di tlwaelegileng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke gore re a itse gore mo tsamaong ya nako re tshwanetse go amogela gore ba tlile go tlhokafala, mme boammaaruri ke gore ba setse ba aka kgona go tshela nako e telele nyana mme ke fela gore ba tla tlhoka tlhokomelo e e tseneletseng thata go feta fa nako e ntse e tsamaya.

Mafelo a le mantsi a lekanyeditswe ka lebaka la gore dipalo, e le dipalo tse e seng tsone. Batho ba le bantsi ga se ba ikamogele mme ga se ba amogele seemo sa bone sa gore ba ka tlhoka kalafi ya HIV kgotsa yone ya TB.